Hello moreki o tsebisa hore account ya hao e salletse morao, mme sena se ka o tlisetsa ditjeho tse hodimo haholo hobane ha o salletse morao tjhelete e ntse e eketseha. Ebang o sa kgone ho patala ho ya pele re ka buisana ka ditsela tseo re ka thusang hore o tle o tswelle pele o ntso patala di account tsa hao o bo se ka iphumana ditjeho tsa hao se le tse hodimo haholo kapa tsona tseo di tla o kenya mathateng a ebe o so o iphumana o le ka hare ho dikgutlano.

Ka letsatsi la la di-twenty-seven mme ke ne ke kentse tletlebo ya UIF, mme ke la tshepiswa hore mafelong a Phupjane ke tla fumantshwa tjhelete ya ka e felletse. Ka hoo le kajeno lena ha ke so e fumane ke ne ke o tsebisa hore mongaka tjhelete ha ke so e fumane, mme dintlha tsa ka di felletse ke mabitso a ka mangolo a khamphani ene ke sebetsa ho yona dintho tsa ka kaofela di felletse. Ke tla thabela ha o ka sala taba ena morao mme wa kgutlela ho nna hoba sena e se se nkile kgwedi tse ka etsang pedi ho isa borarong mme thuso ya hao ke tla ananela ka matsoho a mofuthu.

Hello moreki o amoheleile ho ditshebeletso tsa rona. Eya, e re ka kgona ho o thusa ke kopa mabitso a motho eo o hlokang ho mo romela tjhelete dinomoro tsa hae tsa thekeng nomoro ha e ya banka ee, ebe ke tjhelete e kae eo o batlang ho romela nkgono mahlo. Makgolo a mahlano ho lokile. Ke kopa o re fe matsatsi a mahlano a tshebetso mme tsohle di tla nepahala di fihle di bolokehile ho yena. Ke ya leboha.

Dumelang bareki le amohelehile mona eya re ka le thusa ka ho bula stokvel, mme stokvel sena se le dumelletswe batho ba bahlano hoya hodimo kgwedi le kgwedi le ka patala mashome a mahlano motho ka mong mme tjhelete ena e fumanahala kamora kgwedi tse tharo kapa tse tsheletseng kapa kamora selemo. Tsena tse boletsweng ka hodimo e tlaba kgetho ya lona hore le ka e fumana tjhelete ya lona jwang. Stockvel sa lona mme rona re tla o thusa ka ho beha tjhelete ena ya lona e ntse e bolokehile. Eya, mme tsena tsohle di ka etsahala ka hara sona sebaka sona seo mme re tlo hloka dipampiri tsa lona di feela di felletseng.

Hello mongaka, ke fumane molaetsa o nhlalosetsang hore ke lokela ho fetola PIN ya ka ya lekunutu. Sena se nkutlwisitse bohloko hona hoo ebileng ke ikutlwang hore tjhelete ya ka ha e sa bolokehile. Eya, mongaka ke kopa o nthuse ka hore sena se se hlole se etsahala hape. Eya, eya mabitso a ka e ntse le a ka hodimo, ee ke lokela hore nomoro ya PIN ke e fetole hobane ha ke sa tshepa hohang. Ke ya leboha ha o ka nthusa ka seo.

Moratiwa wa ka wa hopola re ne re boloka tjhelete e dikete tse mashome. Jwale ke ile ka kwala account ya ka ka pele, mme hona jwale ke fumane tjhelete e tlase ho feta tekano, mme ke ile ka ya bankeng. Ba nhlalosetsa hore hobane tjhelete ya ka e fokotsehile ha bobebe tlase ke ne ke re keo tsebise moratuwa wa ka hoba e se le yona. Tjhelete ena na e ntse re bolokile hona jwale bankeng mme ke lokela ho utlwisisa hore nakong e tlang ha ke ya lokela ho kwala account ya ka ka pele. Hore re tle re fumane ditjeho tse hodimo tseo re ntse re di boloka Ho ya ka mokgo, re ne re rerile ka teng.

Hello, mookamedi ke ne ke kopa ho botsa hore na re ka thusahala jwang ka dipolane tse teng mona khampaning ya hao. Re le ba lelapa la ha Semetsi re leshome ka palo mme ne re hloka polane ya hore e tla re thusa hore ha e mong wa rona a hlokahetse re fumantshwe thuso e nepahetseng. Ebe ke di-plan efe tseo o di tshwereng ebe re patala bokae ka kgwedi ebe ke mang eo re tla mo tshwara e bang se re hlahetswe ke mathata?